Ndingaziva ndiphoxekile kuba ndihlawule ngemali yam ethe chatha kodwa andifumenanga mbuyekezo kuyo kubonakala ingathi ndilahlekile ngexabiso lemali nto leyo inokuchaphazela uhlawulo lwam lwemali.

Ndisebenzisa u-one GB gigabyte ngemini kuba ndiyathanda udlala uTikTok, ndiyathanda ungene kuInstagram ndiyathanda nowathsapha neetshomi zam, yi-one gig ngemini leyo.

Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga. Yho ngaloo mini andinayo nesenti andinayo nesenti. Idatha yam iqhele uveza ukuba kushiyeke idatha engakanani ngaloo mini zange iveze noba kushiyeke idatha engakanani ndaveske ndabona ngayo ndiphela. Ndaba noxinzelelo ndakhathazeka kuba andinayo nesenti yokuthenga enye idatha. But ndaye ndahlala ndachopha kancinci ndakhe ndayicingisisa le nto uba ndingacela bani andathengale idatha. Hayi akaveli umntu engqondweni yam. Ndahlala ngoba busuku ndalala ndingenadatha, oba busuku babubude, hayibo ngathi abupheli kuba andinamali andinamali yokuthenga idatha andinayo kwadatha kum. Ndandikhathazeke ubusuku bonke.

Ndiyijonga kabini okanye kathathu ngemini kuba ngamanye amaxesha iye ingachazi xa iphela ngamanye amaxesha ungavele uyibone seyiphelile. Yiloo nto ndiyijonga kabini okanye kathathu ukwenzele ndiyazi xa izophela ukwenzele ndiyazi xa ndiza kufuneka ndithenge enye.

I-gigabyte enye ngenyanga ayanelanga ngenyanga kuba ngoku iidatha zangoku azisahlali njengakuqala. Uthenga i-gigabyte eyi-one namhlanje, ekuseni ngengomso ebusuku seyiphelile le-gigabyte yakho. Andiyazi noba siyaqhathwa ngoku okanye kutheni kodwa ayihlali kwa imini okanye, i-two days okanye iiveki i-gigabyte. Ke ngoku ayisoze yanele ngenyanga.

Ewe, ndingatsho ikhona inethiwekhi endiyibona ingathi iyafikelela apha eMzantsi Afrika ungafumana i-gigabyte eyi-one nge-twenty rand ngeveki. Kodwa nayo ikhe iphele ingekapheli kwalaa veki kodwa iyafikeleleka uyakwazi nofumana nedatha ezingaphantsi kwe-twenty rand apha eMzantsi Afrika. Ewe ikhona inethiwekhi efikelelekayo.

Kuye kuthi qatha uTikTok kuba ndiyathanda ubukela abantu abonwabileyo abajayivayo abathethayo abayenza yonke into. Yiloo nto eyenza idatha yam iphele kuye kuthi qatha uTikTok.

Ewe, ikhona inethiwekhi endinokumkhombisa kuyo ngoba nam ndisebenzisa loo nethiwekhi. Nakunye le nethiwekhi soze unqatyelwe yinethiwekhi uyisebenzisa iyafikelela ngamaxabiso. Uyakwazi nokuthenga i-minutes ufowunele umngani wakho. Uyakwazi nokuthenga idatha zikaWhatsApp zikaTikTok zikhona zonke idatha ezifikelelekayo yonke laa network ayisokolisi tu.

Into enokwenziwa kukuba amaxabiso edatha afikeleleke ahlale wonke umntu akwazi ukuzithengela eyakhe idatha ngaphandle kokukhalaza ngamaxabiso edatha apha eMzantsi Afrika.

Ndingakhala kuba kutheni izawuphela ndingekayisebenzisi. Ndingakhala, ndingakhathazeka kuba mhlawumbi ibiyimalini yam yokugqibela le ndiyisebenzise kule datha ukuze ide iphele ndingayisebenzisanga. Ndingazama nokufowunela nenethiwekhi ndibuze uba ndingayithini na into enje ukuya ndikhe ndibabuze uba bangazama na undinceda. Ndizame nokubuza ebantwini ndingayithini na ingxaki enje ngoba imali yam endiyisebenzise kwidatha ephele ndingayisebenzisanga ibuhlungu.